Go nna, nka se rate go nna mokgweetsi wa thekisi, ebile nka se rotloetse bana ba me gore ba kgweetse ditekisi ka gonne, botshelo ba ditekisi mo nakong ya bo kotsi, go dintwa di le dintsi tse re di bonang mo dithelebišeneng le tse re di utlwang mo di-radio-ng tsa borra ditekisi ba tsamayang ba thuntshana bosigo le motshegare, go lweliwa kgwebo ya di-taxi. Go le gantsi ntwa ya borra ditekisi e feleletsa e na le dithunya ka mo teng, e feleletsa matshelo a borra ditekisi le bakgweetsi a le mo kotsing e seng kana ka sepe, ka gore ga go lwewa ga ba sa lebelela gore balwa le bo mang, go lwewa fela ebile le matshelo a ba ditekisi kapa bakgweetsi ba ditekisi ba feleletsa matshelo a bona a felela mo ditekising.

Go nna le baeng mo lefelong le ke dulang mo go lona, nka ba isa ko Hartebees, gore batle ba ilo bona dithaba le metsi, a re nang lona mo Hartebees-e le dintlo tse di agilweng gaufi le metsi a Haarties. Nka sebedisa se palangwa sa thekisi kapa sepalangwa sa koloi, go tlaya ka palo ya baeng ba re ba amogelang. Mme, ga e le baeng ba le bantsinyana re ka sebedisa thekisi go ba isa kwa mafelong a tshwana le bo Haartebees, a tshwana le bo Chameleon ka mo Schoeman, e ne e le mafelo a e leng gore ba tlile go a kgatlhegela thata. Mafelo a tshwanang le bo Haarties, a na le phefonyana e monate, a na le mafelo a o ka etelang, go itapolosa..

Fa ke ne ke palame sefofane, ke ne ke se palama ko O R Tambo. Ke ne ke itumetse thata, ebile ke boifa ke na le letshogo, ga ke bona sefofane se tsamaya mo moweng, ke ne ke tlelwa ke lethabo, ke tlelwa ke letshogo ka nako e le nngwe. Itse ga re tloga ke ne ke lebile go etela Durban ka ko Kwa-Zulu Natal, ke lefelo la ntlha le nkileng ka le etela ha ke ne ke tsamaya ka sefofane. Ke ne ke ile go itapolosa ko Durban, ke batla go bona lewatle, ke batla go bona le toropo ya Durban mo ke ne kile ka boitapoloso.